Okunye okudala ukuthi imidlalo ibe mnandi kulesi sigaba sanamhlanje zey'ngane ukuthi kuba khona ukuncintisana. Ukuncintisana kudala ukuthi iy'ngane zamanje zikwazi ukuthi zikwazi ukudlalela into ezaziyo ukuthi zizoyiwina. Kubalulekile ukuthi ngaso sonke isikhathi ukwenza umdlalo ube mnandi, kuba mnandi uma kuyukuthi kunomncintiswano, umncintiswano udala ukuthi kube, udala ukuthi kube nokujabula, futhi kwakha nokuthi kube nokusebenzisana. Eminye imidlalo-ke le, kungaba umdlalo wonobhutshuzwayo, kungaba umdlalo wakho konke, kepha kubalulekile ukuthi kubambiswane ngoba lokho kwakha ubudlelwane ezinganeni kanye nabantu abakhulayo nabanye bonke abantu abaseduze nabo.